Ndicinga ukuba kubalulekile oomasipala basebenze ngemali ekhutshwa ngurhulumente uncedisana noluntu lwaseMzantsi Afrika. Ngoko oomasipala bangalungisa iindlela kuthi xa kunethile baye bona bengumasipala kulaa ndawo bayobona umonakalo, balungise ezo ndlela, kukhiwe olo daka, kufakelwe iindlela ze-paving okanye zetha.

Ndingaqala ukuthetha nabo xa bekwi-twelve years ngoba kaloku abantwana beli xesha langoku yonke into yabo iyakhawuleza, yonke into yenzeka ngokukhawuleza. Yiloo nto ke ndithi ndingaqala uthetha nabo xa befikelela kwi-twelve years.

Ndicinga ukuba urhulumente angazisa iinkonzo zokuncedisana nabantu abanoxinzelelo lwengqondo kwiindawo esihlala kuzo in our communities. Enye into ndicinga uba kufikelele ixesha okanye siphila kwixesha apho urhulumente funeka okhe izibhedlele zikawonkewonke abantu abaza kufikelela kuzo ukuze bafumane iimfuno okanye ii-services ezizawuncedisana nabo ngoxinizelelo lwasengqondweni ukuba umntu uziva .

Andikadibani nemeko apho ndidibana nogqirha andixelele ngesimo sam sengqondo esindenza ndizive ukuba asidingi mayeza kodwa yena ugqirha abe ebona njalo. Andikadibani okanye ayikandenzekeli okanye andikadluli kwimeko enjalo.

Yhini na mongikazi wam, ndiyacela ndiphethwe yintloko ebuhlungu, ndiyacela wethu undiphe nje into eza kundinceda ndingagoduki ndisaphethwe yile ntloko.

Nangona kukho imicelimngeni ejongene nale nkqubo kodwa ndiyacinga ukuba le, le nkqubo iyayizalisekisa injongo yayo. Ngokuba kukhona abantwana abaphuma kumakhaya ekungekho nantoni na kodwa ngokuya esikolweni abantwana abanintsi sebe nethemba lokuba ekuseni ikhona into abazayifumana esikolweni phambi kokuba bayongena emagumbini okufundela. Naphakathi emini xa belungiselela ukuphuma kwesikolo baqukumbele imini yabo, bayazi ukuba ikhona into abaza kuyifumana phambi kokuba bagoduke. Ngoko ke ndicinga ukuba le nkqubo iyayizalisekisa injongo yayo nangona zikhona ezo zinto zimbalwana ziyimicelimngeni.

Ewe, ndingakhalaza, ndikhalaza kuqala kwaba bantu benza le nto bafaka abanye abantu, abantu abafika sesilapha thina sesifolile. Okwesibini, ndingakhalaza koomongikazi abakhoyo aba bazasinceda. Ayikwazeki kaloku into yoba kufike abantu kukho abantu abafolileyo bafakwe phambili. Noba iimeko zabantu azifani xa beye esibhedlele, abanye bagula ngaphezu kwabanye. Ngoku sawuthi usafolile kusuke kwenzeke into kodwa kudala ufolile.

Kubalulekile ke bafundi ukuba nizikhumbule zonke ezi zigaba ndithe ndanifundisa zona ze-CPR namhlanje ukuze nokuba uphi na use-nall, kokwenu, useteksini, kukho umntu ofuna uncedo lokuqala ube ukwazi ukumnceda ngokuba wawufundile, zandicacisile. Enkosi.

Ndicinga ukuba wonke ubani oqashiweyo ekliniki makasebenze enze umsebenzi wakhe. Xa kubetha ixesha lokusebenza ekuseni kungabikho nesi okanye mandithi umongikazi ohleli phantsi okanye osaphunga iti ongasebenziyo. Wonke ubani makadlale indima yakhe asebenze enze le nto ayiqashelweyo. Ngolu hlobo wonke ubani othi afike ekliniki ezofuna unyango uzawukwazi ukuncedakala ngoba wonke umntu ujongene nento ejongiweyo kuye ngomsebenzi wakhe.

Ewe, apha ekuhlaleni bakhona abantu abasebenzisa okanye abathetha ngezandla. Abantu kuyashiyana, bakhona ababamkelayo, abanomonde xa bezama ukuthetha nabo, ababamamelayo, kube khona ke abo ubone uba babenza intlekisa, bayadikwa ngokuba ababa-andastendi, abayiqondi le nto bazama ukuyithetha. Ndingathi ke kuyashiyana, bakhona abanomonde bakhona ababahlekeyo, ababenza intlekisa ngenxa yoba bengaba-andastendi le nto bayithethayo okanye bazama ukuyithetha.

Ndicinga ukuba kubalulekile ukuba nabani na uthi azifumane ekhulelwe adibane nogqirha ukuze aqonde ngemeko yakhe yempilo aqonde nangemeko yalo amthweleyo. Ukuba kukho umntu ongadibenanga nogqirha kude kudlule iinyanga ezininzi ingabeka impilo yakhe loo nto emngciphekweni nalo mntana amkhulelweyo. Ngokuba kaloku kuyenzeka uba ii-high blood pressure zinyuke ngelaa xesha, umntana naye ithe kanti ibe khona izinto ezingalunganga phaa ngaphakathi. Ngoku xa udibana nogqirha uyakwazi ugqirha uhlola abone yonke into ukuze atsho ukuba udinga usela ntoni ngokweepilisi okanye udinga uthini na.

Ewe, ndicinga uba iikliniki ezihambayo zithatha indawo yamaziko okhathalelo lwempilo. Ngokuba kaloku ezi nkonzo ziza nazo eluntwini kuye kunganyanzeleki ke ngoku ukuba ubani nobani ashiye indawo yakhe aye kwindawo okanye kwikliniki karhulumente esisigxina ngokuba ezi kliniki zihambayo nazo zizisa ezi nkonzo umntu akwazi ukuzifumana phaa ekliniki esisigxina.

Andicingi kanjalo ngoba indaba ye-HIV and AIDS isathathwa njengento ubani nobani angenokwazi ukuthetha ngayo, angenokwazi ukukhululeka athethe ngayo ebantwini okanye esidlangalaleni. Ngoko ke ndicinga uba urhulumente akenzi, akazikisi nkxaso yaneleyo ukuze abantu abaphila nentsholongwane kagawulayo bakwazi ukuthetha, bakwazi ukukhululeka. Noluntu lwethu alufundisekanga enough ukuze nalo likwazi ukuphila naba bantu ngaphandle kokubagxeka.